Indlela ehloniphekileyo onokunxiba ngayo kukuba unxibe ingubo enobume obucwangcisiweyo, engakhanyi kakhulu kodwa ebonisa ucoceko nolwazi. Umzekelo, ihempe enomtsalane kunye nesikeyiti okanye iblawuzi kunye nebhokhwe yesimahla okanye ingubo yegqwirha, ephakathi okanye ende kodwa engabonisi kakhulu umzimba. Izihlangu ziya kuba zezona zicocekeleyo nezifanelekileyo njengama ngezihlangu ezi-close tour okanye izihlangu ezinemihlaba emncinci.

Ukuthoba umnqwazi okanye ukuthula umnqwazi kubonisa intlonipho kumntu omdala okanye kumntu obalulekileyo endlini. Kumadoda amaXhosa le yindlela yokubonisa ukuba uyawahlonipha amasiko nemithetho yendawo kwaye uyavuma ukuba ulawulwe ngabantu abadala. Ukuthula umnqwazi kukhombisa ukuba ungumntu ozithebileyo, awungomntu odelelayo kwaye awungomntu othathela enye indawo ezantsi. Xa ufike kuloo ndawo uyakwazi ukuba uhloniphe wenze ngale ndlela kuhanjwa ngayo.

Isinxibo sale mihla sonyaka sibe nefuthe elikhulu kwisiko lesinxibo sesiNtu sootata abangamaXhosa ngendlela elandelayo, ukuhlanganiswa kwesinxibo sesiNtu nesemihla ngemihla. Ukuphakama kokwazi ngenxalenye yesiNtu. Ukutshintsha kwemathiriyeli nezinto ezisetyenziswayo. Ukwamkela kwesinxibo sesiNtu kwiimeko ezingezizo zesiNtu. Ukuphuhlisa kweefeshini zesiNtu kwaye nokushwankathelo.

Isinxibo sale mihla sonyaka sibe nefuthe elikhulu kwaye elibalulekileyo kwisinxibo sesiNtu songoomama abangamaXhosa ngokulandelayo, ukuhlanganisa kwesinxibo sesiNtu nesemihla ngemihla. Oomama abangamaXhosa banamhlanje bavame ukudibanisa iimpahla zesiNtu ezinjengemibhaco, izidwaba kunye neentloko zokugqoka. Oku kudibanisa ubuhle besiNtu kunye nokuphila kwanamhlanje, kuquka umsebenzi, intlanganiso okanye imicimbi yesiNtu. Ukugcinwa kwembali yesinxibo, ukuphucula kwizinto zokwenza isinxibo kwaye nokwamkela kwifeshini yesiNtu nokushwankathela, noshwankathelo.